Ukugcinwa kwemfuyo enjengeebhokhwe neegusha akwenzeki ezidolophini ngokuba akukho ndawo iphangaleleyo yokwenza oko, futhi nabantu owakhelene nabo, oomakhelwane bangaba nengxaki naloo nto.

Abasebenzi basezifama bayayidinga imfundo esesikweni ukwenzela into yokuba babe nolwazi oluphangaleleyo ngezinto zobufama nezinto ezilungileyo okanye ezingalunganga ebekumele uba bazenze phaya efama. Kungako ke ndicinga into yokubana kunyanzelekile okanye kubalulekile ukuba bafumane imfundo esesikweni.

Ndingakwazi ukuzivelisela awam amaqanda ngokuba ndithenge iinkukhu ezivelisa amaqanda ndizifuye apha ekhayeni ukwenzela ukuba zindinike amaqanda yonke imihla, ndingayi evenkileni ukuyothenga amaqanda.

Izinto ezinothi zenziwe ukuxhasa abalimi abasakhasayo kukubanika imbewu ukuze bangayithengi ngoba imbewu ibiza amaxabiso aphezulu. Okunye kukuba banikwe izakhono bafundiswe ngezinto ezilungele ukulima futhi zimele zilinywe ngaliphi na ixesha ukuze sivelise iziqhamo.

UMzantsi Afrika awunabo ngokwaneleyo oomatshini bokujika uboya beegusha bube buboya bokuthunga iimpahla ngoba le mitshini ibiza amaxabiso aphezulu. Abantu abakwazi ukumelana nala maxabiso. Loo nto ke yenza into yoba eMzantsi Afrika siphele sesithenga kwamanye amazwe angaphesheya izinto ebesinokwazi ukuzenzela ngoboya bethu beegusha.

Into ethi qatha xa kuthethwa ngohlengahlengiso lomhlaba yintlungu abantu okanye ookhokho bethu abadlule kuyo ukuphulukana nomhlaba wabo, nezinto abadlule kuzo bezama, besilwa ukuba mabangaphulukani nomhlaba wookhokho babo. Yiyo ke into ethi qatha kum engqondweni.

Ujongilanga sisityalo esibaluleke kakhulu eluntwini. Nabantu ke bayasazi ukubaluleka kwaso njengoko sikwazi ukunceda izigulo ezifana nentloko, umkhuhlane, ukuxhuzula, nezinye izigulo ezininzi. Xa uthe walima ujongilanga awulahlanga mali. Koko uza kuba nengenelo eninzi kakhulu ngoba abantu bayakwazi ukubaluleka kwesi sityalo.

Ukulimela ukuziphilisa okanye ulimo lwemveliso encinci lubalulekile kakhulu ngoba awuzuthenga yonke into le. Awuzuthi xa ufuna ukupheka uqale uye evenkileni uyothenga into yokupheka. Uyahamba uye esitiyeni sakho ufike uthi nqunthu nqunthu izityalo zakho ufike upheke kutyiwe.

Indlela yokukhusela iinkomo kumakhalane kukuzisa ediphini mhlambe kabini enyangeni ukuze amakhalane angahlali apha kuzo. Loo nto ke ithi khuthala ukuzisa ediphini iinkomo.

Eyona ndlela yokukhawulelana nembalela kukuba uqale uchumise umhlaba wakho, uwuvundise, uhlale ukulungele ukutyala umbona neembotyi. Ze kuthi xa kufika ixesha lokuba ulime ube ingumhlaba ofumileyo, ongazukukhawuleza ufumane ukoma ngenxa yembalela.

Umcelimngeni ngokuba ngumsebenzi wasefama ofudukayo kukuba xa liphelile ixesha lokuvuna okanye elokulima, ikati iye ilale eziko, kungabikho ndlela yakuphila. Ngoba kaloku ndingulo mntu ophila ngokuba ndiyovuna okanye ndiyolima ngxesha lokulima okanye lokuvuna.

Ukuhluthwa komhlaba ngexesha lengcinezelo eMzantsi Afrika lusaluchaphazela kakhulu uluntu lwasezilalini ngoba imihlaba ayikabuyi yonke. Abantu basadinga imihlaba yabo. Ewe, iyabuya imihlaba kodwa ayibuyi ngokwendlela mhlawumbi ekwakuyiyo futhi isantya sokubuya kwawo siyacotha kakhulu.

IKapa ke laziwa ngemozulu yayo eguquguqukwayo. Uyakwazi apha ukufumana iimozulu ezintathu okanye ezine ngemini enye. Loo nto ke yenza ukuba iziqhamo ezifana neeorenji, ilamuni, iipesika, zikwazi uba zikhule kakuhle kuloo mhlaba waseKapa. Ze singalibali ke ii-grapes ezi phaa kulaa mihlaba ifudumeleyo xa uphumayo apha eKapa.

Mmelwane wam, ingase xa uphangela iibhokhwe zakho uzivalele phaa eyadini. Ngoba izinto evele ziyenze kukuza kule yam iyadi zifike zingcolise. Khumbula kaloku uba eyam iyadi ndivuka ndiyitshayele yonke le mihla. Ndiyacela ke, mmelwane wam, andilwi, intobana ndicela uzivalele eyadini iibhokhwe zakho.

Emva kokuba siyibambile ke inkukhu, siyibeka phantsi sithathe imela nepleyiti siyisike ke apha emqaleni. Ze siyifake edishini, uyilinde ke. Xa ugqiba ukuyifaka edishini iqale ife phambi kokuba uthele amanzi uyixhuthe.

Zingayichaphazela kakhulu imveliso yam iinyosi. Into endingayenza, ndingavuvuza apho izityalo zam zonke ukwenzela ukuba zingachaphazeleki yile nto yezinyosi ngoba kaloku iinyosi ziyayimosha kakhulu imveliso okanye izityalo.

Mama, ndigqiba kufumana umyalezo kula yikholeji yezolimo ithi ndifumene indawo yokufunda. Indlela endivuya ngayo. Uyayazi uba yeyona nto kudala ndifuna ukuyenza futhi uyayazi ukuba ubomi bam iza kubutshintsha kanjani le nto yokufundela izifundo zolimo.

Ndingakhetha ikhaphetshu ngoba ikhaphetshu kulula ukuylima futhi iyakhawuleza ukukhula. Xa uthe wayipheka iba sisishebo esilungileyo ongakwazi ukusitya sodwa nokuba ayikho na enye into yokuxuba yokutya.

Ibaluleke kakhulu impilo yomhlaba kwezolimo ngokuba ukuze wenze izichumiso okanye izivuno ezininzi kumele ube umhlaba ulungile, futhi uvundile ukuba akunike isiqhamo esisiso ngexesha eli siso.

Izityalo ezifana nombona, imbotyi, amathanga, amazambane zizityalo ezingathi zikwazi ukumelana nembalela ngoba azifuni kunkcenkceshelwa okanye azifuni manzi ukuze zichume.